Eka minkarhi ya ku tala or eka mindyangu ya ku tala, vakhegula lava tshamaka endhawini ya vuhlayisi i vakhegula lava vana va vona va tirhaka . A va kumeki va ri na munhu vatukulu va vona va tshama va ri va ri eswikolweni, se loko va ri e ndhawu ya vuhlayisi hi laha va va ka va hlayisekile swinene.

Kokwana Mashele i mukhalabye loyi a nga kula swinene, va lava vuhlayiseki lebyinene. Vana va vona na ku tshemba leswaku va tirha a va kumeki, va kumeka exilungwini. Loko vana va kumeka le xilungwini swa tika leswaku mukhalabye kumbe mukhegula a tshama a hlayisekile ekaya. Kasi loko va ri karhi va va vhakachela kunene kumbe ku va endzela eka ndhawu ya vuhlayiseki, i swilo leswi swi nga na nkoka swinene.

Nkoka wa ku va na vuhlayisi loko mukhegula kumbe mukhalabye a dyoherile, hileswaku munhu wa kota ku n'wi chelela mati ya ku hlamba, a n'wi endlela na swakudya, a n'wi nyika na maphilisi kumbe makinini loko ku ri ku na leswi a swi tirhisaka. Mukhegula kumbe mukhalabye u va na rihanyo lerinene hikuva u va a hlayisekile.

Kokwana loko vo yisiwa evuhlayiselweni va ta va va hlayisekile swinene hikuva, laha kaya a ku na munhu loyi a va hlayisaka. Vatukulu va vona va pfuka na mixo va ya eswikolweni, va sala va ri voxe. A va kumi munhu wa ku va kela mati, na ku va endlela swakudya, na ku va nyika maphilisi. Kasi loko va ri evuhlayiselweni nimixo va ta endleriwa swakudya swi nimixo, na nhlekani va endleriwa swakudya swa ni nhlekani, ni ni madyambu. Leswi va nga swi kumeki loko va ri laha ekaya.

Vukorhokeri lebyi simekiweke eka nhlayiso lowu simikiweke ekaya hi lebyaku, mfumo wu thola vanhu va ku famba va hlayisa vakhegula na ku vatsundzuxa ku va nyika makinini ya vona. Na khamba leswaku loko dyambu rixa va swi kumile swakudya swi nimixo ninhlekani ke.

Loko mukhegula a ri ekaya u va a hlayisekile swinene hikuva u va a ri na vana ni vatukulu ni vatukulu xinduva va yena. U va a ri na vanhu lava va n'wi tivaka leswaku u karhata ku fikela kwihi, vanhu lava loko va ri karhi va n'wi hlayisa va nga ta n'wi rihisela mbilu. Kasi loko mudyuhari a ri eka vutshamo byo ka byi nga ri bya le kaya ka yena, u va a hlayisekile mara ku va ku nga ri ku hlayiseka ku ku fana na loko a ri kaya. Hikuva vanhu lava va va ka va ri ku n'wi hlayiseni a hi vanhu lava va nga maxaka ma yena, a hi vanhu lava va nga va ngati va yena. I vanhu lava nga thoriwa, va nga ku tirheni, va swi tivaka leswaku loko n'hweti yi hela ku na mali yo karhi va yi kumaka.

N'wana loyi a faneleke a kuma vukorhokeri bya le kaya i n'wana wa xinuna. N'wana wa rikotsa eka manana na tatana wa wa yena, hikuva n'wana loyi u ta teka nsati a bebula ni vana. Hi yena a nga ta va na vukorhokeri bya le kaya ka yena.

Vukorhokeri lebyi simekiweke emakaya byi hakeriwa hi mfumo. Mfumo hi wona wu hakelelaka vukorhokeri bya vanhu lava va fambaka va pfuna vakhegula ni vakhalabya lomu makaya.

Swikili swa nhlayiso wa le makaya hileswaku vanhu va fanele va lehisa timbilu. Loko va ri karhi va hlayisa vakhegula lava, va fanele va swi tiva leswaku ku khegula i ku tlhelela evuhlangi. Munhu u fanele a lehisa mbilu, a swi tiva ku tshama na mudyuhari a swi olovi. U fanele a kota ku tihlayisa hi yena n'wini, a kota ku swi tiva leswaku loko a ri karhi a va hlayisa na yena u fanele a ti hlayisa eka rihanyo ra yena. A tirhisa swisirheleli loko a ri karhi a va hlambisa, a tirhisa swi pfala nomu loko wo karhi a va hlambisa, a tlhela a tirhisa swo mbala eswandleni swa yena loko a ri karhi a hlayisa vadyuhari laha.

Loko ndzi lava leswaku murhandziwa wa mina, kokwana wa mina wa xinuna kumbe wa xisati, a va na vuhlayiseki bya le henhla ndzi fanele ndzi n'wi yisa eka vuhlayiseki lebyinene. Lebyi ndzi swi tivaka leswaku loko ri xa nampundzu ku na swakudya leswi a swi kumaka, tiphilisi ta yena u tikuma hi nkarhi. Ndzi fanele ndzi famba kahle ri ni karhi ni ya n'wi kamba lomu a hlayisiwaka kona, leswaku u na rihanyo lerinene a ri kumaka ke. U hlayisekile xana eka rihanyo ni vutomi bya yena.

Tindlela ta vukorhokeri i ku teka vadyuhari vakhegula kumbe mukhalabye u n'wi yisa eka tindhawu leti a hlayisekaka eka tona.

Swi tiva leswaku ndzi hlawula munhu loyi a nga na mbilu ya ku leha, munhu loyi a nga hlweliki ku yi hela mbilu, munhu loyi a ti rhandzaka, munhu loyi a nga laveku ngopfu mali, munhu loyi a kotaka ku hanya ni vanhu, a nga na mahanyelo lamanene. Ni swi tivaka leswaku loko a ri na kokwana kumbe u na munhu loyi a nga tlhelela evuhlangeni. Ku na xivuriso lexi xa ku ku kula i ku tlhelela ndzhaku. Loko u ri na kokwana u na munhu loyi a nga tlhelela vuhlangi, a nga va heleli mbilu.

Vukorhokeri bya le kaya byi antswa ku tlula bya le vadyuharini hikuva bya le kaya u hlayisiwa hi munhu loyi u n'wi tivaka, ku nga va ku ri hahani or kumbe n'wana wa hahani, n'wana, ntukulu, swa olova hikuva i munhu loyi a ku tivaka a nge ku heleli mbilu, a nge ku feli mona. Kasi bya le vudyuharini a byi fani na bya le kaya hikuva u hlayisiwa hi munhu loyi a nga ku tiveki, a nga ri ku xaka ra yena wena, a ngo lo thoriwa ku nga mutirhi loyi a nga yimela ku loko n'hweti yi hela a kuma mali.

Ndzi nga endla leswaku mudyuhari a kuma mirhi ya yena loko dyambu ri xile, nampundzu, nhlekani, madyambu. Ndzi endla leswaku mudyuhari u kuma swakudya leswinene a nge se nwa mirhi.

Ndzi nga endla leswaku yi dya swiwitsi leswi nga ri ki na chukele ngopfu, na ku tirhisa swakudya leswi yi nga swi nyanganyiki. Ku endlela leswaku na yona eka rihanyo na le mbilwini ya yona yi va yi tsakile. Hikuva munhu wa malembe ya le henhla swi na nkoka leswaku a a tshama a tsakile embilwini ya yena, naswona a dya swakudya leswi mbilu ya yena yi navelaka swona. Swi kahle eka rihanyo ra yena.

Ndzi nga va hlamusela hi ndlela leyi twisisekaka leswi nga ta endla na ku na vona va sala va ri ka xiyimo xa kahle. Va nga ni teki i nga ri mina ndzi vulavula swona ku tlula vona. Ni endlela rihanyo ra mudyuhari. Ndzi nga va hlamusela hi ndlela leyinene ya vuphurofexinali leswaku tiphilisi ti .

Home based care i vanhu lava fambaka va kambela vadyuhari emakaya ya vona va tlhela va kamba leswaku va tshame kahle na va nwa tiphilisi ta vona kumbe murhi wa vona hi nkarhi va dya swakudya leswi fambelaka na va basile na swi fanerile hikuva ku na vadyuhari lava tshamaka va ri voxe kumbe vadyuhari lava va tshamaka na vatukulu va pfukaka nimixo va ya exikolweni.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma muholo wa suka eka mfumo i ku va muholo lowuya va kota ku ti hlayisa na ku ti xavela swakudya hikuva vadyuhari a hi vanhu lava swi kotaka ku ti tirhela kumbe ku tirha va kuma mali ya ku ti xavela swakudya kambe va fanele ku kuma mali liya ya mfumo hi yona mali leyi va hlayisaka hi yona va ti xavelaka swakudya hi yona va tlhela va ti hlayisa eka vutomi bya vona hikuva a hi vanhu lava kotaka ku tirha.

Loko no va ni ri na mudyuhari emutini ni nga endla leswaku mudyuhari emutini ni mixo a hlamba a va na swakudya leswinene ni nhlekani ni madyambu a kuma tiphilisi ta yena hi nkarhi a va munhu loyi a hlayisekaka a dya swakudya swa mihandzu leswaku rihanyo ra yena ri va ri hlayisekile ndzi tlhela ndzi n'wi lavela munhu wa ku n'wi hlayisa loko loko ndzi va ndzi kha ndzi tirha hikuva nkarhi wa ku tshama ndzi kha ndzi n'wi nwi kamba nkarhi na nkarhi ndzi nga va ndzi nga ri na wona.

Ina hikuva i vanhu lava nga tirheki i vanhu lava va nga kumeki mali ya ku ti hlayisa kusuka a ndyelo kambe loko mfumo wa afrika dzonga wu va nyika mali liya va kota ku ti xavela swakudya na ku tihlayisa.

Yi ringanelile hikuva ku na matiko yo tala vanhu ya ku fana na Mozambique vanhu munhu a nga kumi mali loko a ri na n'wana ntsanana kambe eAfrika-Dzonga munhu loko a ri na n'wana twanana kumbe a dyuharile kumbe a ri mutsoniwa u kuma mali leyi a ti hlayisa yi n'wi hlayisaka yi tlhela yi hlayisa n'wana wa yena na yena n'winyi loko a nga tirhi u kuma mali leyi n'wi hlayisaka.

Hi ku vona ka mina titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva wa swi kota ku ya tliliniki ka ha ri nimixo u vuya dyambu ri perile va nga ku tlhogomeli.

U nga thola vantshwa leswaku va pfuna etitliliniki hikuva titliliniki ta le makaya a ti na vaongori va ku ringanela vanhu va tshama etliliniki nkarhi wa wa ku leha kambe loko mfumo wo thola vantshwa lava nga ni timfanelo to tirha etliliniki va pfuneta vaongori na manese ntirho wu nga famba kahle.

Nkoka wa ti-mobile clinics ka matiko lama pfumalaka i ku ku na vanhu lava pfumalaka mali ya ku khandziya va ya eka titliliniki ta le matikweni yanwani kasi loko ti-mobile ti ta etikweni ra vona swa va olovela ku kuma vukorhokeri ekusuhani.

Vanhu va le matikoxikaya swi fanerile leswaku ku va va na ta ma titliliniki ta le kusuhi hikuva ku na vatsoniwa ku na vadyuhari lava vhakaka tiphilisi n'hweti ni n'hweti ku na vanhu lava vabyaka kambe va nga ri na mali ya ku fikelela ku ya swibedhlele swa le madorobeni.

Ndzi nga endla leswaku ndzi kombela movha kwala tikweni ra laha ni tshamaka kona leswaku ri heleketa makwenu wa mina exibedhlele hikuva ambulense yi ta va yi hlwerile ku fika kwini ambulense swi ta endla leswaku makwenu wa mina a luza vutomi bya yena kambe loko ndzo lava movha wu le kusuhani swi ta ni hatlisela leswaku ndzi hatla ndzi n'wi fikisa exibedhlele.

Lexi endlaka leswaku ti-emergency service ti hlwela ku fika loko ku humelela nghozi emagondzweni i timhaka ta ku ri ti-emergency service laha tikweni ra Afrika-Dzonga a ti talanga swi nga endleka ku va timovha timbirhi kumbe yin'we hi yo mhaka swi hlwela ku fika hikuva loko swi foyineriwa va va va ha yi eku n'wanyani ku va tshika lomu va nga kona va tlhela va tlhela loko ko humelela tinghozi ti ri mune kumbe tinharhu swa tika ku va kota ku ti attend a ti ri tinharhu hi kan'we.

Tindlela tindlela leti hi nga ti tirhisaka ku hlohlotelo vanhu ku amukela na ku landzelela treatment ya mavabyi ya HIV and AIDS i ku va hlamusela leswaku loko va nga tirhisi treatment ya mavabyi ya HIV and i nge vi na rihanyo ra kahle nakona va ta hundza emisaveni HIV and AIDS ya dlaya yi endla munhu a nga vito ra ya na rihanyo ra kahle loko a nga landzeleli treatment na ku amukela .

Ku kayivela ka vatshunguri eka tindhawu ta vutshunguri a swi lulamanga hikuva vatshunguri a va kumi ndlela ya ku tshunguriwa hi ndlela leyi nga fanela loko va ri eswibedhlele van'wana va hundza emisaveni va ha ri etilayenini ta ku ya eku tshunguriweni hikwalaho ka ku kayivela ka vutshunguri eswibedhlele.

lexi nga papalataka leswaku vavabyi va wa eswibedhlele i ku thola vatshunguri vo tala kumbe vo hlaya kumbe vo ringanela lexi nga endlaka swi nga ta endla leswaku vanhu va tshunguriwa hi nkarhi va yinge siyiwa lomu tilayinini na ku thola vapfuneti eka swibedhlele na tindhawu ta vutshunguri.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga endla leswaku wu fanele wu thola vaongori va ku hetiseka eswibedhlele na ku aka ti room ta vutshunguri ti va ti hlayile hikuva hambi vo thola vaongori va hlaya loko tihomu ta vutshunguri ti nga hlayanga vaongori va nge tshunguli vavabyi vambirhi eka kamara yin'we va fane va thola vaongori va tlhela va aka ntirho wun'we ta vo nghozi ti va ti hlayile leswaku vanhu va kota ku tshunguriwa va tlhela va nga foli tilayini ta ku leha hikuva ti room ta vaongori na vaongori va ta va va hlayile.

Swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hikuva un'wana na un'wana i ya ka swona munhu hambi a nga ri na mali kumbe na mali u ya xibedhlele xa mfumo kasi swibedhlele swo ka swi nga ri na mfumo a swi tali hikuva ku ya vanhu lava nga na ti medical aid vanhu lava kotaka ku ti hakelela kasi a hi mani na mani a kotaka ku ya eka swibedhlele sweswo hi yo mhaka swibedhlele ndlela swa mfumo swi tala ngopfu hi ku ku ya munhu un'wana na un'wana ende a ku na mali leyi humesiwaka loko munhu a ya xibedhlele xa mfumo.

Xivangelo xa ku va tiphurayivhete health care ti durha ku tlula ti-public health care i ku va tiphurayivhete health ka vo ti xavela mimirhi na switirhisiwa leswi va swi tirhisaka ku tshungula va tlhela va ti hakelela hi voxe vatirhi lava va va tholaka kasi ti-public health ka ti hakelela hi mfumo na mimirhi kumbe tiphilisi leti taka swibedhlele ku tirhisiwa hi mfumo a ku na munhu a humesaka mali ya yena exikhwameni a a xava tiphilisi a tlhela a hakela vatirhi ku fana ni ti ti-private health care.